Ngikhumbula ngelinye ilanga ngiya endaweni ngizele inhlolokhono ngonyaka odlule ka-2024 lapho engashiwa khona ibhasi ngizohamba ibanga elide kakhulu, elingangamakhilomitha ayikhulu ukusuka ekhaya uya lapho. Kwathi ke emva kwaloko ngaba nenhlanhla yokuthi imoto yomuntu engimaziyo akwazi ukungicosha, wangishiya lapho engangiye khona ngiyokwenza khona inhlolokhono.

Ngincamela ukusebenzisa itekisi ngoba yona iyashesha kakhulu kune bhasi, kanti kunesikhathi sokuthi igcwale iyashesha ukuthi igcwale, uyashesha nokufinyelela endaweni lapho ofuna ukuya khona. Emini ibhasi lihamba ngesikhathi esithize, alihambi noma kunini, kanti futhi kuthatha isikhathi ukuthi lisuke endaweni lapho li-rank-a khona.

Ngonyaka ka-2020 ngike ngaqashwa umuntu etekisini, kwasho ukuthi intenga kaphethiloli iyenyuka, nenzozo angisayiboni kahle ngoba kumele kukhokhelwe imoto, kulungiswe imoto into elimalayo, kuphinde kuthengwe u-petrol. Kuphinde futhi kuholelwe naye athi akwazi ukuziphilisa naye njengomuntu vele ovuka zonke izinsuku aze emsebenzini. Lokho kwaze kwadala ukuthi umuntu aze ayeke ukushayela leyo moto ngoba inzuzo yayiseyingayenzi eningi, umnikazi wemoto wayengasatholi inzuzo eyanele kuna le abeyilindele.

Iqhaza elingabanjwa umphakathi ekuqinisekiseni ukuthi imigwaqo isesimeni esifanele sokuthi ihambe iymoto ukuthi, umgwaqo uma wakhiwa kuba nohlelo lokuthi kufanele uhambe hlobo luni lezithuthi noma lemoto. Ngakho kumele kungavunyelwa ama amaloli alayisha isisindo esikhulu, ngoba lokho kuyawulimaza umgwaqo. Nokuthi uma kwenzeka kuba nomgodi noma i-pothole emgwaqeni, umphakathi usheshe usukume uvale lelo pothole, uhlanganise lawo masenti ukwazi ukuvala lelo pothole ukuze lingandi kakhulu.

Kubalulekile kakhulu ukuthi amabhasi ame adedele abagibeli, ukuthi bathathe ikhefu lapho abehamba uhambo olude, ngoba amabhasi uma ehamba emgaqweni ahamba ngesivinini esiphansi. Kanti futhi kubalulekile ukuthi ahambe esima ukuze abagibeli bakwazi ukuthenga into abazoyimunyunga noma abazoyidla bathibe indlala, kanti futhi bakwazi nokuyozikhulula endlini zangasese.

Izindlela engingaqinisekisa ngazo ukuthi ngifike emsebenzini ngesikhathi ukuthi ngisebenzise olunye uhlelo lwezithuthi ezithutha umphakathi, ezifana namatekisi, izitimela, neymoto eyincane ezibizwa ngama-Uber. Ngakho lokho kuzongenza ukuthi ngisheshe ngikwazi ukufinyelela emsebenzini, noma uma ngisheshe ngezwa ukuthi kuzoba nesiteleka ngosuku olulandelayo ngikwazi ukuthola indawo yokulala eseduze nasemsebenzini ukuze ngikwazi ukubuyela emsebenzini ngesikhathi.

Indlela yokuqinisekisa ukuphepha kwabagibeli abasebenzisa amatekisi ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngaso sonke isikhathi itekisi abahamba ngayo isesimweni esifanele sokuthi ibe semgwaqeni, isesimeni esifanele sokuthi ingalayisha umphakathi. Nokuthi umshayeli ozobe eyishayela leyo tekisi ingaba unazo yini izincwadi zokushayela, futhi ezinemvume yokuthi akwazi ukulayisha abantu bomphakathi, nokuthi leyo tekisi inayo yini imvume yokuthi isebenze kuleyondawo noma ilayishe kuleyo kulowo mzila.

Hawu, iyabonana mfo kaMzunge. Ingabe ubusuzwile ukuthi u-Uber no-Bolt usenesaphulelo sabafundi, i-student discount? Lokho sekuzokwenza umehluko omkhulu kuthina esisafundayo. Lapho sesizokwazi ukuthi sifunde nasebusuku ngoba phela u-Uber no-Bolt izona zithuthi ezikwazi ukukulanda noma ngasikhathi sini esingabekelwe sikhathi esisebenza ngaso, esizokwazi noma siphume ngehora lamashumi amabili ebusuku zikwazi ukusithatha ziyosibeka ezindlini zethu siphephile.

Umthelela walokho, ukuminyana kwezimoto ekuseni nantambama, ekuhambeni kwabasebenzi nabafundi uma beya emsebenzini nasesikoleni, ngingathi ukusebenzisa kakhulu izimoto ezincane nokuthi abantu abaningi sebenezimoto zabo ngakho akusafani nakuqala, lapho kwakusetshenziswa khona uhlelo lwesithuthi esisodwa esifana nebhasi noma esifana nesitimela noma netekisi. Umuntu usenento yakhe ahamba ngayo uma eya emsebenzini. Lokho ke kudala isiminyaminya uma ekuseni abantwana besaya esikoleni noma abantu beya emsebenzini futhi nantambama, uma sewubuya esikoleni noma sewubuya emsebenzini kudala isiminyaminya esixakileyo ngokwedlule ngoba abantu abaningi sebe neymoto kakhulu iskakhulukazi.

Izinyathelo ezingathathwa izinkampani zokuthutha ezifana no-Uber kanye no-Bolt, ukuze zithuthukise ukuphepha kwabagibeli ukuthi zibe nenkampani ezo ezingaphansi kwayo ezoqapha ukusebenza kwazo. Nokuthi zizohleli nje zigadile lapho kune lapho kwaziwa khona ukuthi kunobugebengu noma kunokungaphephi kuleyondawo, kube nabagadi abazoba abaqashi, okuyibona abazoqapha izimoto ukuze baqinisekise ukuthi ngaso sonke isikhathi baphephile futhi bavikelekile, nokuthi kunga ukucelwa kwabo ukuthi bazothathwa kube nobufakazi bokuthi umuntu usbanibani umuntu othile, ubaba ubani ukuthi uqashe imoto u-Uber noma u-Bolt wazomuthatha endaweni ethile, emyisa endaweni ethile. Kube nalokho ubufakazi obukhona okuqinisekisa ukuhamba kwabo emgwaqeni. Ukuthi basuke la bayaphi, basuke ngala bayaphi ukuze siqinisekise ukuphepha kwabagibeli.